Mna ndingakhetha ukuhlala ezilalini. Kuba ezilalini zinintsi iingenelo ezifumanekayo, ufumana amathuba wokulima, amathuba wokufuya. Kwaye xa ungumntu olimayo ungumntu ofuyileyo zininzi izinto ozongayo ezifana nokutya. Inyama awuyithengi, uyayixhela kule uyifuyileyo. Imifuno uyikha egadini nezinye izinto.

Iindlela ezazohlukile kulawulo lakudala nezangoku ziindlela ekukhuliswa ngazo abantwana neendlela ekwenzeka ngazo izinto. Kuqala imfundo yayingeyonto ixhaphakileyo, ngoku ixhaphakile. Kodwa ngoku njengoba ixhaphakile nje, imisebenzi inqabile. Kudala umntu owayelamba kwakuba lula ukuba ancedwe ngabanye abantu, kodwa ngoku kule mihla kunzima, ulawulo olukhoyo alukho lula. Kuqala kwakutshintshiselwana nangokutya, umntu ekwazi ukuthi xa efuyile ahambe ayonika umntu, omnye amnike loo nto ashota ngayo. Kodwa kule mihla kunzima, izinto zinexabiso eliphezulu kwaye imithetho etshintshileyo minintsi ngoku. Kukhona nezinto kunzima kakhulu ekuqeqesheni abantwana apho kuye kuthiwe bayahlukunyezwa, kodwa kuqala kwakungekho nje.

Uhambo lwam ngezi zithuthi ndisiya edolophini lwalungcono kakhulu kuba xa usiya edolophini akubikho zimpahla zinintsi zigityezwayo kwezi veni. Uyakwazi ukumbona umntu ohleli phambi kwakho futhi ufika kwangexesha edolophini kwaye nabaqhubi baqhuba besicingela. Kuba ngcono ukuya edolophini kunaxa kubuywa kuba xa kubuya iba nintsi impahla elayishwayo kwezi veni. Ufumanise ukuba kwawena uziva ingathi awukhuselekanga ncam, naxa kungenzeka ingozi ngeke kube lula ukuba nisinde.

Ulwimi luyakha kwaye kulungile ukugcinwa kolwimi, nto nje uye ufumanise ukuba izixhobo zokusetyenziswa ukuze kuhlale kugcinwe olo lwimi azisekho kwaye ulwimi luye luncitshiswa lungathethwa mihla ngemihla. Ngamanye amaxesha uye ufumaniseke ubana kusisisongelo ekulondolozweni kolwimi lwesiXhosa. Phofu yindlela abantu abasakhulayo abaziva ngayo ngokungathi bayanyanzeliswa kodwa kungenjalo kufunwa ukugcinwa ulwimi wonke umntwana osakhulayo, izizukulwana nezizukulwana zilazi olu lwimi.

Iintlobo ezazisentyenziswa ngabantu bakudala zefenitsha ezingasafumanekiyo ngoku zizitya ezazisenziwa ngemithi, apho umntu wayeye asarhe umthi awuvule, awuqingqe awenze isitya. Iingqayi ezazisenziwa ngemithi nazo, iibhedi zokulala ezazisenziwa ngemiqobo kunye neetrasi ekwakusetyenziswa ingca kuzo ukuzenza. Zazinintsi kakhulu, kwakude kusenziwa nezingqusho ezingasafumanekiyo namhlanje.

Kum kubonisa ukuqala ukuzimela nokukhula ngokwasengqondweni apho ndinoxanduva lokuba funeke ndizimele. Lubonisa ukuxabisa isithethe sasemakhaya kwaye lukwaqinisekisa ubudlelwane phakathi kweentsapho ezimbini. Lukhulisa ngokwasengqondweni kwaye lifundisa ukwazana nabantu nokuzimela njengomntu omtsha osakhulayo.

Izinto endingazithandiyo ngezithuthi zasemaphandleni kukungaqiniseki ngokhuseleko, ukungaqiniseki ngozinzomali lokubhatala ezindleleni kwaye neendlela zakhona ezingaluqinisekisiyo ukhuseleko, ezinye zinde. Ngamanye amaxesha kuye kubekho nezithintelo endleleni ezikwenza ungafiki ngeli xesha wena obuzimisele ukufika ngalo, nabantu ongabaziyo abanintsi abafumaneka lula.

Ndiyahamba ngemvula, ndiyahamba nemvula kodwa andoyiki ndiyazi ndiyaphumelela.

Isiko lesifudo ngumbutho okanye inkqubo ecoselelekileyo yokuqhuba izinto kakuhle ngokuthobeka kungaleqwanga, akungxanyelwa nto, apho wonke umntu aye ayive acaciseleke ngendlela ethobekileyo nehloniphekileyo. Eli gama lithi isifudo lisuka kwesilwanyana apho esithobekileyo esihamba kancinci nesithatha ixesha laso kodwa ekugqibeleni sihambe side siyofika apho siya khona. Isiko lesifudo nguloo mkhuba wokuqhuba umbutho okanye loo ntlanganiso ngesizotha.